Ke nahana hore batswadi ba ka ikela ho ramophatho, ebe ba batla tsebo e nepahetseng e lokileng hore bana ba bona pele ba kena ka mophatong na ba hlokahala ho latela metjha e feng kapa melao e feng. Kapo bona batswadi ba hlalosetswe hore ba hloka ho etsa eng ha ngwana hae a ntsa a le ka mophathong kapa ha tshwanela ho etsa eng. Kapa batswadi ba ka kgothalletsa bana ba bona ho bolla dipetlele hobane dipetlele ke bona ho bolokehile ho feta ka mophathong.

Ke nahana hore sena se bakwa ke mathata e kang a ditjhelete, kapa yona budget e leng hore batho ba okametseng dipetlele ha ba etsa ka tsela e nepahetseng. Ditlamorao ke hore batho ba bang ba kulang ba ka nna ba etsa hore ba hlokahale ene senana se tla senya kapa ho beha sepatala ka mosing.

Nka eletsa batjha ka ho itshireletsa kapa hona ho sebedisa dikgohlopo, kapa ke ba eletse ho ya dipetleleng kapa dingakeng tse itseng tse fanang ka tsebo enana mahala, ho sa hlokahale tjhelete. Ba ka etela le di-website kapa ba sebedisa marangrang ho batla tsebo ena.

Lefapha le ka hlahisa taba e tjenana di-radio-ng, kapa di-television-eng, kapa marangrang, kapa tsona dikoranteng ho ruta batho ka taba e tjenana. Ke nahana le hape hore ba mmuso ba kgothalletse setjhaba hore ngaka e ngwe le e ngwe e ba etelang ho reka moriana ho yona, ba etse bonnete ba hore e registered, e registered.

Ha ke hopola hantle ka taba ena ya COVID-19, ke hopola hore e qadile country-ing ya mane e re bitsang naheng ya China, moo e leng hore kokwanahloko enana e ile ya ahlamela ba bang mono ba basebeletsi ebe ya tlala tlala. Jwale lebaka la hore kokwanahloko enana e tlale tlale, e kena bathong ka mokgwa wa ho se hlape matsoho ka nako tsohle, ho hohlolla bathong ba bang ba sa kenya dimongkwana, jwale o tshwanela o dule o kentse semongkwana ka nako tsohle hore .

Ke utlwetse hore dipetlele monana le pele o kena monana o hlatswa matsoho. Ke utlwetse hore dipetlele monana ha o ha o kene, o sa kenya le dimongkwana hore o se ka tshwaetsa batho ba bang dipetlele mona, jwale dipetlele tse ding di na le melao ya teng, le tse ding di na le melao ya teng. COVID-19 dipetleleng ho no ho tletse batho ba bangata be leng hore ba na le tshwaetso enana, le dibethe moo ba dulang ka teng ho ne dibethe di tletse e le hore dipetlele di tletse kaofela ke tshwaetso ena ya COVID-19 ena.

Ke utlwa ditaba tse utlwisang bohloko le taba tseo e leng dia tshosa. Ba bang ba batho ba re founela mohaleng ho batla tshebeletso e potlakileng kapa yona ya tshohanyetso, o fumane hore e mong wa moahi wa moo kapo wa polekeng eno mono o hloka thuso ya ho akgeha kapa ya ho nwa dipidisi tse itseng, o fumane hore motho keo ho thwe o unconscious meaning ke eo o akgehile fatshe.

Fumana melaetsa e tshosang kapa yona e sa duleng hantle. Ba bang ba baahi ba re letsetsa ho batla thuso ho batho ba leng hore ba kula ebe ba setse ka matsatsi e leng hore a baleha a bophelo. Re bua ka maqheku, re bua le ka bona bana ba banyane ba qetang ho hlaya, ba bang bona mmele ya bona ha e so ka e tiya haholo, ke ka hoo e leng hore ba tla hlola ba hloka thuso hobane bana ba banyane ke nahana hore ba ntse ba le maemong, e leng hore ha so ka a tiya e ba motho a moholo. So ho founelwa ka mabaka le mathata a jwalo.

Ke ka hlalosetsa batswadi hore, batswadi thuto ena ya thobalano e bohlokwa haholo baneng ba rona hobane, bana ba rona ba etsa diphoso ka ho ima ba le banyane le hape ba tshwarwa ke e mong a mahloko kapo di-diseases tse leng hore re di bitsa ka hore ke di-STIs kapa tse ding tsa mahloko. Jwale sena se bohlokwa hore bana ba rona ba setse diphoso tseo tsa hore ba fumane mahloko anana kapa ba ime ba le banyane ka lebaka la thabollano, ke nahana hore ho ruta bana ba lona ka taba ena ho bohlokwa setjhabeng.

Ke nka mo hlalosetsa hore, a jwetse hore mosadi wa hae e tlameha ba sebedise kgohlopo ka nako tsohle , ba nwe le dipidisi tseno tse leng hore di bitsa ka hore ke di-ARV's, ebe ba etela dingaka ho lo batla thuto e tibileng ka tsena tsa thobalano le mahloko a HIV and AIDS. Ke nahana le hore ho bohlokwa ngwana wa bona e ba mo imileng hore, a ske a fumana HIV and AIDS enana hore na ba tlameha ba etse jwang kapa ba latele tsela tse feng. Ke nahana hore tsena na ba tla di fumana dingakeng tsohle sepatala mona, dingaka di ka fana ka thuto ho tse kareng tse tjena.

Nna ke nahana hore batho ba bangata ha ba na tsebo e nepahetseng ka tsena tsa ho theha malapa ho ya ka tshwanelo. Ke nahana hore batho ba bangata ha ba na tsebo, ebile ke nahana hore ditshebeletso tsenana tse fumanehang tliliniking e tlameha hore di haswe monana di-radio-ng, monana le di-television-eng ho tsebisa batho ka sena. Batho ba bangata, haholoholo le batjha ha ba tsebe ka tsena tsa ho thero ya malapa hore na e sebetsa ka mokgwa o jwang. Ke bona haholo sena se ratuwa ke makgowa haholo, makgowa ke bona be eleng hore ba rata ho etela tliliniking ka tsena tsa thero ya malapa. Batho ba batsho bona haholo ha ke nahane e le hore ke hlola ke ba bona ditliliniking ho lo batla thuso e kang ena.

Ke nahana hore mmuso, o ka hasa taba e tjenana di-radio-ng mona, le di-television-eng, le dikoranteng monana, le o ho hira kapa ho batla batho ba tsamaisang information ya taba e tjenana e re hlahelang monana ka motseng ka mona.

Dipetlele mona ke elelletswe hore dingaka tse ngata di a hlokahala dipetlele, dingaka di a shota dipetlele moo ke yona e ke hlokometseng. Sena se baka mathata a hore batho ba eme di-line nako e telele, o fumane motho haesale a ya sepetlele hoseng, ebe o tlo kgutla lata e se e le hore ke bosiu, sena se etswa ke tlhokeho e ngata ya dingaka. Ke nahana hore le manese a mangata a shota ditliliniking mona.

Ke nahana hore ha se kaofela be leng hore ba tla kgona ho ipulela mophato kapa sekolong sena sa ho bolotsa. Dingaka haholo ke tsona tse kgonang ho etsa onana wa ho phatsa, kapa ona wa ho kenya bashemane, hore bana ba kgone ho ipulela.

Ke ka fana ka taba e tjena ke ka kgothaletsa hore di mmuso di bule dikgeo ho hira basebetsi ba department tse fapaneng. Re be le department tsa meriana feela moo eleng hore ho sebetsa ka meriana fela, ho be le department tse ding hape tse leng hore mona ho tla sebetsa dingaka tse itseng, dingaka tse sebetsang ka bo pelo di tla sebetsa department-eng tsa bona, ba bang ba sebetse department tsa bona. Bo sister le bo nurse le bona ba etse mosebetsi wa bona o ikgethileng, ho be le department tse fapa fapaneng.

Ho nwa meriana e seng melaong, hona ho ka baka mathata kapa mahloko, kapo mafu, e leng hore a ka ikamahanya le kelello ya hao hore kelello ya hao e se sebetse hantle kapa hona ho kula kapa even le ho shwa ho ka etsahala ho re o hlokahale, ka lebaka la tshebediso ya meriana e sa nepahalang, e seng melaong.

Ke na le tlhokomelo dipapatsong tse jwalo hobane ka mehla be ntse ke di bona mona television-eng, re bua ka dipapatso tse kang tsa bo herbex, re be le dipapatso tse re hlahisetsang .

Ke nahana hore le bona ba lokelwa ke ho ahelwa dipetlele haufi le bona, di-budget-e ho tswa mafapheng mane di be teng hore, ho kgone ho hauwa dipetlele tse haufinyana le baahi ba. Kapa ho dule ho tsamaya dingaka ka metseng eo e ka mahaeng ka moo ho batho ba sa fihlelleng ka mona ka ditoropong, dingaka di dule di tsamaya ka dikoloi ho lo thusa le ho fana ka thuto e itseng.

Mooki ne ke botsa ka tsena tsa family planning tsena, ne ke botsa hore na ke dithibela pelei tse feng tseo nkea di sebedisang jwalo ka ha ke le motho wa ntate, ke dithibela pelei tse feng tse leng hore di sebediseha ha bonolo jwalo ka ha o le motho wa ntate, le hore na family planning na re etsa jwang, ne ke kopa o nhlalosetse hanyane.

Ee, kea tseba ka tsena tsa lebollo di ditliliniking tse fapaneng le dipatala, ebile nna ke e mong e se leng hore se ke tswa moo ho fumana thuso. Di sebetsa ka tsela tse fapaneng ho na le mo eleng hore dipetlele di fana ka tshebetso enana mahala, ho na le disepatala kapa ditliliniki tse batlang o ntshe tjhelete. Ke tseba hore ha o qeta ho bolla sepatala mane o ka nka dikgwedi tse kang tse tsheletseng ho fola ha o ntso o sebedisa salofo ya hao hantle ka nako tsohle.

Lelapa le leng le leng hore kea le tseba le ha Molefe mane moo eleng hore mme ma Molefe ke nkgono e leng hore o sa tsofetse o moholo, ba mo isitse mane neneng moo re bitswang ka hore ke age care e leng hore o dula moo o hlokomelwa ke baoki. Ba lefa tjhelete e kana ka makgolo a mahlano hore baoki ba thuse nkgono enwana wa moo, hobane nkgono e se le motho a moholo a tsamayang ka wheelchair, ba fana ka tshebeletso e leng hore e bolokehile ebile ke tshebeletso, e leng hore kea maemo a nepahetseng ba fana ka tshebetso tse hantle.

Nahana hore ba ka tsoha ka matjeke e sa le hoseng ho fihla ka nako monono di-chemist-ing tse ka ditoropong. Kapa ba ka sebedisa online kapa yona poso ho order-a tse ding tsa meriana le poso e kgona ho sebetsa ho posa meriana kapa order-a online ka marangrang.

Batjha ba nou tjena haholoholo barwetsana e leng banana, ba se ba itjella mahe fela nakong tsa hona jwale. Sena na se etsa hore mmele ya bona e be sexually active. Mahe ke dijo tse leng hore di etsa hore mmele o dule o le active ka nako tsohle, ke nahana hore ke lona lebaka le etsang hore batjha ba nou tjenana ba ime ka pele hobane ba ja mahe ba e le bana ene hape hape kgale kgale, sena se ne se thusa jwalo ka ha e le sethibela pelei.

Nna ho ya ka nna ke nahana hore, phekolo ena ya e sebetsa ka tsela e tjena, ke nahana hore sebetsa ka tsela ya ho fokotsa bohale ba mahloko a itseng e kang bo HIV and AIDS kapa yona TB. Ke nahana hore yona ha e fodise e fokotsa bohale fela, hobane ka hobane ha ke ngaka ke nahana ke ka mokgwa moo e sebetsang ka teng. Ha batla thuso e ngwe kapa yona thuto e tibileng, a ka etela dingakeng tse ding kapa ho baoki ho batlisisa ka hore na di sebetsa jwang. Marangrang a hona jwale o kgona ho batla le thuto kapa yona tsebo ka marangrang, o se sebedisa na di-social media kapa yona internet. Ha ke na le ntlha tse kalo mara ke tseba hore feela di fokotsa bohale le mahlokong a itseng.

Ke nahana di-camera kapa yona CCV footage, di-camera ke tsona tse ka re thusang ho beuwa mahaheng monana a batsofe re bone hore na batsofe na ba treat-wa ka tsela e jwang le hore na ka tsela e nepahetseng na. Di-video ke tsona tse tla re bontsha ha di-camera di beuwe ka moo ka diphaposing ka moo ba beuwang ka teng.

Jwalo ka ha e le sehla seo bashemane ba bangata ba tetemelang thabeng ya lebollo, mora wa hao o tla ho wena o hlalosetsa hore o na le kgahleho le yena ya thabeng lebollong. O kgahlano le sena, hlalosetsa mora hao ho ba neng o le kgahlano le ho re, a ka ya thabeng ho ya bolla hlalosa mabaka a hao ka botlalo.